Dibanka di tlhoka dilo di le mmalwa pele di ka neela motho karata ya sekoloto. Dilo di tshwana le bo dingwaga tsa motho o a motho o a dira, go na le kwa dirang teng o amogela letseno mo letsenong go tlhokagala gore a ba nna le letseno le le rileng, bonnye bo bo rileng ba letseno pele a ka kry-a karata eo. Tlhoka le bopaki ba gore a letseno le le teng. Go na le tokomane e ka tlhokagalang gape e e tshwanang le lokwaloboitshupo le bopaki ba gore o moagi wa naga eo kgotsa wa lefelo le o dulang mo go .

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o tlhopa karata ya sekoloto ke dipeo tsa morokotso, ditefiso, dilo di tshwana le meputso le dikgothatso, melawana ya tefo le bo le boleng jwa sekoloto sa gago. O tshwanetse go bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata ka go dirisa ditswampelo tsa go bapisa dikarata inthaneteng, le go bala ditlhatlhobo tsa dikarata le go bapisa dilo tsa dikonokono tse di botlhokwa mo go wena.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama thata tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone. Ka gonne di dirisiwa ke dibanka le badiredi ba dikarata, sekoloto go lekanya kotsi ya gago jaaka motho yo o adimang madi. Kamego ya sekoloto le history ya dikoloto, dintlha tsa sekoloto, credit score, histori ya gago ya dikoloto e dirisiwa go bala dintlha tsa gago tsa sekoloto. Dintlha tse di kwa godimo di bontsha gore motho yo o tshepegalang ka go duela dikoloto tsa gago. Mme se se oketsa ditsela tsa gago tsa gore wa o amogelesegile mo dikopong tsa dikarata.

Diphoso tse di tlwaelegileng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto di tshwana le go tlatsa go tlatseletsa diforomo tse di sa felelang, kgotsa go kwala tshedimosetso e e sa nepagalang e ka diegisa kgotsa ya ganetsa kopo ya gago. Le go o seka wa tlhokomologa go dirisa madi a kopo fa e le gore a teng lekgaba le le tletseng la kopo le nang le diphoso tsa mopeleto tsa puo kgotsa tsa format-e di ka dira gore kopo ya gagwe e nne e sa tlhokomelwang. Le ntlha bofelo ke go romela ditokomane tse di siameng, ha o sa senda tse di sa siamang.

Go botlhokwa thata go itse le go tlhaloganya melawana le maemo a tumellano ya karata ya sekoloto. Pele ga o o dira kopo, go dira jalo go go sireletsa le go go thusa go dira ditshwetso tse di botlhale tsa madi. Go tila ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng o tshwanetse go tlhaloganya tumelano. Ebile e be go thusa go itse le go tila dituelo tsa ngwaga le ngwaga. Dituelo tsa tiego ya tefo, dituelo tsa go feta moletlo le dituelo tsa ditsheko tsa madi a selekano tse di ka kgonang go kgomaretsa madi a gago. Ya bofelo ntlha ke go itse disebediswa tsa tsalo.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsone go ka thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng. Fa ba batla karata ya sekoloto ka ditsela tse di latelang, jaaka go ithuta ka mefuta e farologaneng ya dikarata tsa sekoloto. Jaaka tse di nang le tswalo e kwa godimo kgotsa e e kwa tlase le tsenang le melemo e e farologaneng. Go ka thusa motho go kgetha karata e mo tshwanelang. Go ithuta ka go laola madi a gago go akaretsa go dira mokaedi wa ditšhelete le go beela madi, go thusa motho go dirisa karata ya sekoloto ka tsela e sa mo tsenyeng mo dikolotong tse dintsi.